O tshwanetse gore o bone gore fa o dirisa dikarolo tse o share-re le batho ba ba leng gaufi le wena, e ka ba tsala ya gago o ba itsese gore sejanaga se o se nametseng ke se se ntseng jang, le nomoro ya sejanaga eo ke eng, le motho o a kgweetsang sejanaga seo leina la gagwe mo App-ong le re ke ena mang. Ka mokgwa yo, le fa o ka timela batho ba tlile go itse gore o ne o nametse sejanaga se se jang le gore o ne o ya ko kae.

Batsamaya ka dinao ba rotloetswa gore ba kgabaganye tsela mo go kgabaganyang bona fela ka gonne mo teng le motho o a kgweetsang sejanaga o a itse gore fa ke fa batho ba dinao ba tshwanetseng go kgabaganya mo teng ka jalo o tlile go emanyana gore a ba nae tsela gore ba kgone go kgabaganya. Mme fa ba sa kgabaganye mo go tshwanetseng ba ka thulwa ke dikoloi kgotsa ba tlhagelwa ke kotsi epe.

Fa ke ne ke ka neelana ka leeto la helicopter-ra mo toropong kgotsa kgaolong ya me, ke ne ke ka tlhopha mafelo a a kwa godimo a nang le bokao jwa histori, botaki, setso le ponagalo ntle ya tikologo. Fa ke tsaya sekao, mo Aforika Borwa lefelo le ke le naganang ke kwa Kapa Botlhaba e leng Table Mountain.

Borai jwa tsela bo tshwanetse go begwa ka tsela e e lemogegwang e e tlhamaletseng le e e amanang le seemo sa baagi go thusa ba ba amegang, go bo go tokafatsa ka botlalo. Mekgwa e e ka dirisiwang ke ka patlisiso ya nnete ya seemo.

Batsamai ka dinao ba tshwanetse ba lebagane le dikoloi tse di tlang gore ba kgone go di bona di seka di a ba thula. Fa koloi o e file mokokotlo o ka se itse gore go na le koloi e e tlang mo morago ga gago ka jalo e ka go thula bogolo setotona fa e tsamaya ka lobelo le legolo. Mme fa o lebagane le yona o e bona, o kgona go e sutela fa e tla ka lobelo lo lo lo leng kwa godimo.

Ke kgatlhile ke go bona maru le go bona tse di leng kwa tlase go tshwana le metsi, go tshwana le dintlo e le tse nnye di sa bonagale sentle ke ipotsisa gore nare ke eng go fitlhela e thoma e simolola e ya kwa tlasenyana ke lemoga gore ke dintlo. Ke bone bontle jo bo kgatlhisang thata.

Go hirisa dikoloi ke sengwe se se tokafatsang maitemogelo a mosepele a bojanala. Fa o hirile koloi, o ka tsamaya nako e o e batlang mo lefelong le o le ratang ka lebelo le o ikgethetseng lona.

Nka lemosa badiredi ba difofane ka ga mathata a ke nang le one mme ka ga bothata bo e le bo e leng gore bo bakile ke bona, ke akanya gore go ka nna le ka mo ba ka nthusang ka teng. Ke akanya gore ka gonne go na le difofane tse dingwe tse e leng gore fa o le kwa tsona ba le naya dijo tse dinnye tsa go tshwarisa mala le bona ba ka dira gore go nne le leano le le leng teng gore ba thuse.

Ee, go tlhokega gore katiso e oketsege ka pabalesego ya balekanyetse ba dipalangwa tsa dithoto. Seno se botlhokwa thata ka ntlha ya dikotsi tse di leng teng mo tiro e ba e dirang, maikarabelo a bona mo ditseleng le phelelo ya batho le dithoto tse ba di rwalang.

Maikutlo a bapalami a ka nna a go ngongorega kgotsa kutlobotlhoko ka gonne bangwe ba be ba sianetse dikopano tse di rileng, ke ka moo ba sa tsamaye ka dibese ka gonne tsona di a diega, di senya nako, ke ka moo ba ratang go tsamaya ka difofane ka gonne di tsamaela ka bonako. Jaanong fa di tlile go nna thari, se se ka dira gore batho ba seka ba itumela thata ebile ba ngongoregwe ba se tlhole ba kgatlha ke leeto le ba le tseyang.